Wemngani wami, yazi amathuba e-hydrophonics okwandisa ukudla, njengoba silapha edolobheni nje, akuve emaningi. Into nje ukuthi iy'nsiza zokuthi umuntu enze le ndlela yokulima awu zimba eqolo, zimba eqolo impela. So, kodwa-ke manje le ndlela yokulima yenza ukuthi ukudla kukhule ngokushesha, yenza ukuthi ukudla futhi kungalokhu kudinga ukuthi kulokhu kufuthwa ngama-chemicals. Shuthi ukudla nje kuphuma kuyisimo sawo semvelo njengoba kwakudaliwe. Kodwa nje iy'nselela yikho-ke ukuthi le ndlela yokulima imb'eqolo impela idinga nje ukunakekeleka kakhulu.

Isinambuzame noma iy'nambuzane ey'vame ukuthunaza izitshalo kuyaye kube isihlava, esinye-ke umswenya. Engizokhuluma ngaso-ke ilesi esibizwa ngokuthi isihlava, esiyaye silimaza ummbila, silimaze kakhulukazi iy'khwebu, zigcine zoma, zidleke nje isikhwebu, sidleke kanye nehleza. Nehleza futhi leli lommbila nalo ligcine ligayeka nje kubole. Lezi zinambuzane zingalawuleka ngokuthi uma sekutshaliwe sey'khula iy'tshalo, kulokhu kuliwa nokhula, ngoba ukhula yilo oluyaye lulethe iy'nambuzane lezi ey'limaza iy'tshalo.

Ngikhumbula iy'khathi lapho, iy'khathi ezazinzima kakhulu, la kwakunesomiso khona. Kwakunesomiso ilanga lishisa bhe, ukudla nje engadini kwasha konke kushiswa ilanga, ayikho nje into eyakhulayo eyabe itshaliwe ngaleso sikhathi. Indlela nje okwabhekwana ngaso naleso simo noma indlela engabhekana ngaso naleso simo, kwaba ukuthi lokhu okuncane okukhulayo kwase kuba yikho nje esase sidla khona, okunye-ke sihwebelana nabanye nakho. Kodwa nje leso sikhathi saba nzima kakhulu umuntu akakwazanga nokuthola inzuzo kahle kulezo tshalo lezo.

Iy'nambuzane engizazi zinomthelela omkhulu kwimpova kuyaye kube iy'nyosi. Iy'nyosi zinamandla kakhulu ekwenzeni lokho ngoba zihehwa ilezi iy'mbalana ey'suke zikhishwa iy'tshalo. So, umangabe imbali le esuke ikhishwa yisitshalo thizeni ivulekile-ke kuyaye kube sekuqhamuka-ke inyosi. Mayifika iyithinta laphaya, bese kuhlangana lezi zinto ey'mbili ey'suke zilapha phakathi embalini. Ilokhu-ke okube sekwenza ukuthi-ke imbali igoqe bese ikwazi ukukhipha isithelo esithile. Yebo.

Indawo engemuva kwejazi lesikhumba sikamkhulu wami, iveza ukuthi impahla noma imikhiqizo yezinto zakudala zay'qinile kakhulu. Zay'hlala futhi isikhathi eside, zimelene nje zimelene neminyaka nazo zonke nje izimo ey'khona ezingenza ukuthi impahla iguge. Futhi-ke ibaluleke kakhulu-ke kumkhulu-ke libaluleke kakhulu kumkhulu ijazi lakhe, ngoba seli li ezinye zezinto ey'khombisa ukuthi uwumuntu oqine kangakanani, futhi uwumuntu osebone kakhulu kangakanani empilweni, umuntu onobuhlakani kangakanani.

Iy'nselele ezivame ukukhungatha abalimi abasuke belima ama-grapes, ngohlelo olu-organic ukuthi kumba eqolo, kumba eqolo kanti akutholakali isivuno esikhulu, akuphumi isivuno esikhulu. Nanokuthi kudingakala abasebenzi abaningi, okusho ukuthi kuchitheka imali eningi kukhuliswa lokhu kudla noma kukhuliswa ama-grapes ngohlelo olu-organic. Okugcina sekwenza ukuthi noma sebelidayisa iwayini lakhona eli-organic kube ukuthi limba eqolo, ukuze bezokwazi ukwandisa inzuzo.

Imakethe yepulazi ingakwazi ukuheha abavakashi bamazwe ngamazwe ngokuthi beveze iy'ndawo lezi abakhele kuzona-ke ipulazi labo ukuthi zinani eyi-tradition, nekhombisa i-culture, noma indlela ehlukile. Ekhombisa indlela abantu bakuleyo ndawo abayiyona abay'phatha ngayo, into nje eveza ukuceba kwemvelaphi yabantu bakuleyo ndawo. Into ekhangisa nangendawo nje ubuhle bayo, beveza ubuhle bendawo, nanokuthi-ke uma befika bazophatheka kahle kangakanani uma befika kuleli pulazi.